Ingoma engisayikhumbulako lokhanyana ngisese seskolweni, ngisese mncani beyikhona ingoma lapho bebakhutheza khona babize igama lakho nakube uyadlala. Ebeyithi, nangu uThembi uphethi ibholo ilele, nangu ubani uphethi ibholo. Bese-ke uyakhuthala-ke nakube nguwe ophethe ibholo.

Ingoma engenza umntwana akhuthale, ngilezi iingoma ezinande zifaka igama lomuntu. Nakube like kunomntwana phakathi odlalako, nanibizi igama lakhe, lapho uyakhuthala nakezwa igama lakhe libizwa. Uyathaba, uyakhuthala uyayibona into enjengaleyo iingoma ezifana nalezo.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo bona ngewobungani phakathi ebantwaneni.

Abavalelwa ngaphandle abantwana kodwana lokhu kukuthi, kufanele bajayele amatatawu amakhulu basebancani ukuze babhudange, bakhuthale kuthi nathi siyafuna ukuyokudlalela etatawini elinje nanje sidlalela isiqhema mhlambe seSewula Afrikha.

Umdlelo wokweqwa kwentambo, ungaba muhle khulu lokhanyana nakangafakwa eskolweni ngombana lokho kuzokhuthaza nabanye mhlambe abanganalo ikghono lokudlala ibholo, abangakghoni ukudlala ikhrikhethi, ukuthi nabo bangene badlale intambo khewabona.

Iye, imithetho akhengithi umdlalo yendabuko nayo kufanele bona imithetho yakhona itlolwe phasi ukuze isizukulwana ngesizukulwana nangesizukulwana sizoyithola imidlalo le ngombana nasingayitloli phasi izokhamba isilahlekela ekhambeni kweskhathi.

Imidlalo yendabuko, midlalo edlalwa khulukhulu emakhaya, yimdlalo esiyithola emakhaya. Imidlalo le, ngingatjho bona ngeyesintu akusiyo imidlalo yeskhuwa nokho.

Imidlalo yendabuko ibaluleke khulu ngombana yenza, ibumba istjhaba. Ifundisa abantu ngokuziphatha, ifundisa abantu ngokuthi bazilule. Ifundisa abantu ukuthi nje bathandane, ibumba abantu, ibumbi imiphakathi ingakho iqakathekile.

Imidlalo yendabuko esadlalwako ngekhaya, ngingatjho ukuthi isadlalwa intambo yokweqayeqa. Asadlalwa amabhlegana amathini, kusadlalwa iskombhorigo izinto ezifana nalezo.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa kuhle abantu, uthola mhlamunye abantu bendaweninje, bangenela imidlalo leyo yendabuko. Baphikisana nabanye, benye indawo. Bese-ke iyabahlanganisa-ke ngokunjalo abantu. Ihlanganisa njalo imiphakathi njalonjalo.

Imidlalo yendabuko ifundisa ilutjha ukubambana, ukubumbana kuthi babe yimbumba yinye. Lifunda ukuhlonipha kanti nokuziphatha.

Kufanele bona ifundiswe imidlalo yendabuko ukuze ingasilahlekeli begodu naye isizukulwane sesizukulwane bazi ngayi imidlalo le yendabuko.

Iimdlalo yendabuko ihluke khulu kunemidlalo yanamhlanjesi ngombana iimdlalo yanamhlanjesi, ayifani neyendabuko ngombana yanamhlanjesi iimdlalo iyadlalwa koke, kanti yendabuko kanengi idlalwa emakhaya.

Iye imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana abanye abantu abanalo ikghono lokugijima nabanye abanalo ikghono lokudlala ibholo. Yeke lokhanyana nabangadlala leemdlalo yendabuko bazokghona ukuthi nabo bathole ithuba lokobana baveze amakghono abanawo.

Lokhanyana umuntu nakadlala umdlalo wendabuko uyatjhabuluka emzimbeni lokho kwenza igazi likhambe kuhle emzimbeni begodu kusiza muntu bona ahlale anepilo ehle, ipilo elula ngingatjho njalo.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha, yindima eqakatheke khulu ngeendabeni zemidlalo yendabuko ngombana basifundisa, basipha ilwazi thina siyilutjha esinganalo ngombana bona gade bakhona begodu kunengi abakwaziko thina uthole bona ilwazi lelo liyasitlhayelela.

Umdlalo wendabuko ebengiwuthanda khulu, ukudlala iinketo. Loyo mdlalo ngiwo ebangiwuthanda khulu begodu bewungana mithetho eminengi. Into engiyaziko kukobana bekungakafaneli bona nibe banengi nanidlala umdlalo lo begodu kufanele nomunye eze neenkomo zakhe nanyana iindumba zakhe zingadluli amatjhumi amabili.

Ngekhethu ngoba ngihlala emakhaya, umdlalo wendabuko bayithathela phezulu khulu begodu banengi abantwana kanti nelutjha elisazibandakanya eemdlalweni yendabuko.

Awa, akekho umdlali engimaziko onjingileko odlala umdlalo lo, wendabuko.

Awa iimdlalo le, ingadlalwa nabantu abatjha beskhathini sanje. Angekhe ngithi imidlalo le yeentonga ifanele abantu bekadeni, awa nokho.

Into eyenza bona amatatawu weemdlalo yendabuko abembalwa, ngibona ngathi kutlhayela imali yokuyisekela nokho yona bakhona abayithandako khulukhulu emakhayeni la siphila khona. Bayayithanda, bayayisekela ikinga yimali.

Iye, ikinga kukuthi iyalimaza iimdlalo efana njengale begodu nemali akunamali enengi lapho uthi mhlambe nawudlala iintonga, kunemali ongayithola wena njengomdlali, lokhanyana nawulimeleko ukwazi bona uzise kudorhodera ophezulu. Ozokwazi ukukutjheja ngefanelo, yingakho abantu abanengi bayigegeda.

Ngithanda mina ukuzifundela iincwadi ngombana ziyangifundisa ngibanelwazi elinengi begodu negqondweni ngiyakhalipha kancani ngizo lezo ngiwo umsebenzi engiwuthandako.

Ngathaba khulu ngalesi sikhathi ngiphethe nje incwadi yami. Ngifunda khulukhulu ngokuthi imali ngingayenza njani. Ngingayibulunga njani ngingaba njani nemali yangithabisa khulu ngoba iintolezo iinlemukiso lezo engazithola encwadini lezo ngiyazenza nanje epilweni yami ngiwubonile umehluko omkhulu.

Into kanengi ukuthi ngisebenza ngimuntu ozisebenzako ngiyaluka abantu iinhloko ngapha ngiyathengisa isikhathi khulukhulu sokuthi ngihlale phasi ngifunde iincwadi angibinaso khulu. Ngombana emini ngisemsebenzinami wezandla. Kanti entambama ngihlezi phasi nomndenami nabantwana abancani kufanele ngibatjheje. Isikhathi asibikhona kuhle sokuthi ngingaba nesikhathi sokuzilibazisa.

Kanengi umsebenzi engiwenzako lo wokuzilibazisa ngiwenza ngingedwa. Kodwana ngasikhathi ngiyawenza nabanye abantu kanengi nokubafundela abantwana bami iincwadi izinto ezifana njengalezo.

Kanengi ngiyathanda ukuthi ngithi nangiwenzako umsebenzi wokuzilibazisa ngiwenze kuhlekuhle ngepelaveke namtjhana ngoMvulo ngombana ngoMvulo anginamsebenzi omnengi khulu. Kulapho-ke lapho ngiwenza khona ngiwenza khona umsebenzi wami

Ngiyakwazi ukuthi ngingenise imali njengokuthi angisebenzi umsebenzi munye kuphela. Ngisebenza imisebenzi engathi iba mbalwa nanyana ukuze ngibe nemali eyaneleko ngombana esikhathini sanje siyazi ukuthi izinto zidura khulu.

Ngicabanga bona umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako lo uqakatheke khulu ngombana Kungenza bona ngikuhlakaniphe ngikhaliphe ngokwezinto ezinengi engingazaziko ngoba ngizithandela ukufunda begodu lokho nje kuyawulula umkhumbulo wami kungenza ngikwazi ukucabanga.

Iye, umsebenzi lo ujwayelekile ukufunda kujwayelekileko nomunye nomunye othandako nje angathathi incwadi zakhe afunde.

Iye, ngingathanda ukuthi umuntu mhlambe ngimnikele iincwadi zona lezo engizifundako ukuze naye abe nelwazi enengi. Njengami nje ngombana nawungathi uyaqala nasiza eenkulumeni ezinengi nginelwazi elinengi ngombana ngimuntu ofundako.

Umsebenzi omunye engingawenza ngiyathanda nje ukuthi ngizilolonge. Ukuzilolonga ngiyazilolonga mihla namalanga ngiyazilolonga.

Abanye bayazithandela ukuthi bavume. Kanti abanye bathanda ukwenza iinzipho ya abanye bathanda umdlalo webholo erarhwako.

Awa, nokho wona awutjhuguluki incwadi kufunda sekufunda akunakuthi ngalesi isikhathi sekufanele sekufundwe ngalindlela. Ngalesi isikhathi sokufunda ngalendlela awa.

Okuthabisako ngomsebenzi lo ukuthi mihla namalanga nangiphethe incwadi engiyoyifunda kungenza ngibe mumuntu oba nelwazi elinengi nelijulileko ngezinto ezenzekako nje emhlabenapha.

Kanengi nginokuphazamiseka khulu uthole kuthi angikwazi ukuqalana naleyoncwadi engiyifundako. Uthole bona mhlambe abantwana kufanele ngitjheje abantwana izinto ezifana nalezo ngilokho nje kwamanye amalanga uthole ukuthi kunengi okusemkhumbulwami.

Iye, ngingathanda lokho ngingathanda mhlambe ngifundise abantu ukuthi baziphathe njani. Ngifundise abantu ukuthi imali ungayingenisa njani kunengi nje ekufundileko. Engingathanda nama ukuthi ngikudlulisele abantu kodwana ngibhadelwe.

Ngibone ukuthi ngimuntu kanengi obegade anganandaba nokuthi imali uyisebenzise njani. Kodwana nje singifundile ukuthi ngiyisebenzise njani imali izinto ezinjengalezo.

Ngingaphatheka kumbi khulukhulu ngombana umsebenzi wokuzilibazisa lo ungenze ngafunda okunengi ngepilo. Ungenze ngafunda okunengi ngezeemali ungenze nje ngaba ngomunye umuntu ohlakaniphileko ngingaphatheka kumbi

Awa, nokho ayikho ingoma engisayikhumbulako yemidlalo ebesiyidlala. Sekukade khulu ngaphuma esikolweni.

Imidlalo efana nokuthi umntwana nimkhuzele, ninande nibiza igama lakhe nakadlalako. Lokhu kungamenza ukuthi azizwe abalulekile, azizwe akhuthele.

Awa, iye ukhona, ikhona imidlalo yeenkolo. Mhlambe isikolo lesi siphikisana nesikolo lesi. Kanengi vane kumidlalo yobungani leyo.

Iye, kufanele babajayele basese bancani, wona amatatawu amakhulu la, ukuze bazokwazi ukuthi bagqugquzeleke ukuthi nami nangikhulako ngifuna ukuzithola ngidlalela etatawini leli. Nami sengimkhulu ngibukelwe babantu boke.

Iye, imidlalo yokweqa kwentambo ingafakwa esikolweni. Leyo izokusiza nabanye abantwana ukuthi woke umntwana okhona esikolweni, abe nemidlalo ayenzako. Nakube awukwazi ukugijima, awukwazi ukudlala ibholo, kutjho bona ungakwazi ukwenzani ukudlala umdlalo wokweqayeqa.

Iye, kufanele nayo imidlalo yendabuko le, nayo itlolwe phasi ukuze ingasilahlekeli. Isizukulwana ngesizukulwana ngesizukulwana, siyazi bona ikambiso yakhona injani, ikambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo, ngingatjho bona idlalwa khulukhulu emakhaya. Midlalo nje yesintu ekade ikhona, beyiloko idlalwa emandulo singakabi khona.

Iqakatheke khulu imidlalo yendabuko emiphakathini ngombana ibumba isitjhaba, ihlanganisa abantu abahlukahlukeneko.

Imidlalo efana nokweqa intambo, ukudlala iinketo, njalonjalo.

Abantu lokha nabaphalisanako, bafuna ukubona oyikutana. Iyabahlanganisa ngaleyondlela.

Ilutjha lifunda ukuziphatha, lifunda ukuzijamela, lifunda ukuthi lizithabulule, lifunde ukubumbana, njalonjalo.

Ukuze isizukulwana nesizukulwana sazi ngayo lemidlalo yendabuko begodu

Imidlalo yendabuko, midlalo ebeyikhona kade. Imidlalo yanamhlanjesi ayifani nemidlalo yendabuko ngombana yona ithonywa nje, begodu imithetho yakhona ayifani, ikhambe itjhuguluka. Kanti imidlalo yendabuko, imithetho yakhona ihlala injalo.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni imidlalo yendabuko. Ngombana vele imidlalo yendabuko bangaphikisana abantu, sithole ikutana.

Imidlalo yendabuko imsiza kuhle umuntu ngombana, lokhanyana naniyidlalako vele imidlalo le, iyawuthabulula umzimba, iyawuthabulula umzimba.

Abantu abadala badlala indima eqakathekileko ekufundiseni ilutjha ngemidlalo yendabuko, ngombana ngibo abanelwazi elinengi lokuthi imidlalo le idlalwa njani. Bayayazi bebayidlala.

Umdlalo ebengiwuthanda khulu, ukweq ukweqa kwentambo. Ngiwo umdlalo ebangiwuthanda khulu. Awunamthetho oqinileko kodwana omunye nakabambe ngale, nomunye nakabambe ngale, iyabethwa intambo leyo, bese-ke niyaqgumagquma.

Umdlalo wendabuko ngekhethwapha, ngapha bawuthathela phezulu khulu ngombana usadlalwa. Sengitjho neenkolweni zangapha, umdlalo lo wendabuko uyawuthola, abantwana bawudlala.

Awa, akekho umdlali engimaziko onjingileko ngesibanga somdlalo wendabuko.

Awa, omunye nomunye umuntu ozizwa ngathi angawudlala umdlalo lo, angayidlala. Hayi, hayi abantu bekadeni kwaphela.

Kubangelwa kukuthi urhulumende akafuni ukufaka isandla ekusekeleni imidlalo le. Ngikho ingathathelwa phezulu njengeminye imidlalo.

Iye, imali ingunobangela wokobana abe mbalwa amatatawu. Begodu urhulumende kanye neenkhamphani ezizijameleko aziyifaki imali yokuthi basekele imidlalo yendabuko.